Zwi humbudza zwine ndavha nazwo malugana na mitambo ya sialala, ndi musi hayani hu tshi vha nau ṱangana musanda hu tshi yau lidziwa zwikona, hu tshi hu tshiniwa zwigombela ri tshi kona u ṱangana sa mivhundu, hu tshi ṱangana mivhundu ya ṱangana musanda muthihi muhulwane ha tshiniwa tshigombela ha tshiniwa tshikona vhathu vho takala hu tshi khou tshiniwa hu tshi khou itiwa mitambo ya sialala yo fhambananaho hu tshi khou tambiwa dzi ndode, hu tshi khou khou tambiwa zwithu zwo fhambananaho zwa sialala zwine nga khazwo zwi konyana zwa tshi ri konyana sa lushaka ra pfha na riṋe ro takala.

Nyimbo dzi khwiṋisa nga maanḓa u kha tshenzhemo ya mitambo ya vhana, ngauri dzi nyimbo dzi thusa uri vhana vha kone u elelwa nau humbula vha nau humbula zwi tshi ḓa kha uri hezwi vhopfha dzinyimbo hedzila dzi nyimbo dzi a vha thusa uri vha kone u humbula mitambo vha kone u humbula ma maipfhi ane avha kha lonolo luimbo uri avha a tshi khou elana na mutambo ufhio. Uya nga zwine nda ḓivhisa zwone hezwo zwi thusa vhana uri vha kone u humbula, uri ho arali hu tshi khou lila luimbo lufhio kana vha vha tshi khou imba luimbo lufhio hezwo zwi vha ṱuṱuwedza nau vha ṋea nungo dza uri vha kone u tamba wonoyo mutambo, zwi vhafha zwi vhafha na nau kona u dzhenelela tshoṱhe sa vhana.

Ee ndi vhona huna ndeme khulu zwi tshi ḓa kha milayo ine ya tiwa kha mitambo ya vhana, hezwo zwivha zwo zwi tshi khou thusa nga maanḓa kha u tsireledza vhana u tsireledza vhana nga tshavho musi vha tshi khou tamba heneyo mitambo, zwi avha thusa uri vhavhe vho vhatambe vho tsireledzea, nahone vho vhofholowa zwavhuḓi vha tshi zwiḓivha uri huna milayo ine yavha yo vhetshela yo vheiwa uri vha kone ui tevhela vhoṱhe. Uri hezwo zwi kone u ṱuṱuwedza uri vha kone u tamba vho vhofholowa nahone vha sa ofhi tshithu, nahone huna milayo zwithu zwa hone zwi tshi khou tshimbila nga nḓila yo teaho, uvha hone ha milayo zwi thusa u kona u tsireledza vhana nau tsireledza nau vha tsireledza nga tshavho vha tshi khou tamba.

Vhana vha ya kona u kona u vha dzikhonani nau anḓana, zwi tshi khou bva kha mitambo ine vhavha vha khou i tamba mitambo ine vhavha vha khou i tamba ndi yavhuḓi ine i vha i tshi khou ṱoḓa huvhe nau davhidzana, zwi thusa uri vha kone u davhidzana hezwi vhana vha tshi khou tamba vha tshi davhidzana nahone hu tshivha na huṅwe hune muṅwe a tea uri a thuse muṅwe, hezwo zwithu zwivha zwi kho ita uri vhana vha kone uvha na vhukonani nga maanḓa arali vha tshi kho tea uri vha farisane vha kone uvha na vhudavhidzani uri vha kone u swikelela zwine mutambo wa khou ṱoḓa zwa kho ṱoḓea kha honoyo mutambo une vhavha vhatshi kho tamba. Hezwo zwivha zwi zwavhuḓi uri vha kone u davhidzana u davhidzana havho zwi thusa uri vha kone u ṋamba vha fhaṱe vhushaka havhuḓi sa vhana, ngau davhidzana vha tshi khou davhidzana uri vha kone u swikelela zwine mutambo wonoyo wavha u tshi kho nyaga u swikelela zwone.

Zwithu zwine nda zwi funesa nga maanḓa ndi funesa u u zwithu zwo no yelana na nau ṅwala zwirendo, ndi avha ndi khou ṅwala zwirendo na uri ndi vhe ndi tshi khou tamba nga zwilidzo zwilidzo zwezwi zwine zwavha zwi kho shumisiwa dzi kerekeni, ndi avha ndi khou tamba nga zwilidzo ndi muthu ano ndi muthu ono funesa nga maanḓa u u lidza. Ende hezwo zwithu zwi a khwiṋisa mvelaphanḓa yanga ngauri ndi avha ndi tshi khou guda zwithu zwinzhi u tshila na vhathu, zwezwi ndi tshi khou kona uya ndi tshi yo u lidza zwivha zwi kho ngita uri ndi ṋaṋe uvha tsini na vhathu, ndi kone uvha ndi tshi khou vha na vhudavhidzani na matshilisano avhuḓi na vhathu, zwine zwa nthusa uri ndi kone u swikelela zwine nda kho ṱoḓa u swikelela zwone zwovha tsini na vhaṅwe vhathu.

U u anḓadza ma u anḓadza mafhungo, zwi tshi yelana na matshilisano zwi zwi a ṱuṱuwedza nga maanḓa uri na vhaṅwe vhane vha vha vha na vha na nḓivho kana vha na kutshilele kune kwa yelana na koko vha kono u wana, vha kone u ṱumana kana uvha na vhudavhidzani kana na vhuḽedzani na vhaṅwe vhane vha vha vha tshi khou kona u tshila nga heneyo nḓila. Hezwo zwina ngoho ngoho heyo ndi yone ine yavha hone, ya uri hezwi tshi anḓadziwa zwivha zwikho thusa na kha uri vhaṅwe vha kone u ḓivha uri avha vhoṱhe, vha ya kona u ṱumana vha kone uvha na vhudavhidzani na vhaṅwe vhano fana navho, zwivha zwi zwavhuḓi kha lushaka hezwo zwivha zwina ngoho ya uri zwi a kona u swikelela muṅwe na muṅwe ane a khou kona u zwi vhona hanefho kha lushaka.

Ee zwi tshi ḓa khau dzhia zwithu zwe wa ḓowela uzwi ita zwavha bindu, ndi nga to amba nga nṋe muṋe ndi muthu ane ndi a kona u lidza zwilidzwa zwezwi zwa zwa kerekeni, ndi a kona uri ndi ye dzi kerekeni dzo fhambananaho ndi tshi lidza ndi tshi imbelela hezwo zwithu zwi a nthusa uri ndi kone u wana tshelede, ngauri ndi sathu ya u imba ndi a kona u ambedzana na vhathu vha yeneyo kereke kana tshenetsho tshiimiswa uri ndi ḓo kona u ndi ḓo ṱoḓa vhugai uri ndi kone u isa yeneyo tshumelo ya vhaimbeleli nau tamba zwilidzwa. Hezwo zwithu zw vha zwi hobby kha nṋe zwino ndi a zwi shumisa uri ndi kone u ḓi tshilisa sa bindu ndi tshimbile ndi tshi lidza ndi tshi kona u wana masheleni ḽono tovha bindu ḽa vhuḓi.

Ee khaedu dzine dza ṱangana na vhathu vhane vha vha vha tshi khou shumisa zwithu zwe vha zwi ḓowela uri vha kone uita bindu, ndi dza uri vha ya ṱangana na huṅwe hune vhathu vha vha vha si khou nyanga uvha badela kha zwivhe kha tshumelo ye vha i isa, hune wa wana tshiṅwe tshifhinga zwi kho vha na khaedu zwi tshi ḓa kha u badelana vha si tsha badeliwa. Zwino zwi avha zwavhuḓi tshiṅwe tshifhinga uri hezwi vha tshi yo isa tshumelo yeneyo, huvhe nau ṅwalwa fhasi huvhe na thendelano yo itiwaho lwa mulayo uri i ḓovha thendelo yovha vhofhaho vha vhavhili, ane a khou isa tshumelo na ane a khou ṱanganedza tshumelo uri vha ḓo kona uri vha fhane zwo masheleni o imaho ngauri, uri musi tshumelo yo noya hu songo vha na thaidzo.

Sa nṋe ndi vhona ungari mitambo ya kha internet, i vha i si, i songo lugela muvhili wa muthu. Sa izwi i tshi ṱuṱuwedza u sa ita nḓowenḓowe na u dzula tshifhinga tshi tshilapfu, zwine zwa ṱuṱuwedza uri muthu a fhedzisele a khou vhesa na muvhili wo kalulaho. Kana u ḓi wana wo no vha tsini na na zwiṅwe zwipiḓa zwa wonoyo mutambo zwine zwi so ngo lugela mutakalo wau. Zwi tshi ḓa kha uri zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou tambiwa hanefho, zwi vha zwo no vha zwithu zwine zwa goḓombela muvhilini. Wa ḓi wana u si tsha kona u ita a tshiṅwe tshithu, kana u kulu, kana u tamba na vhaṅwe kana u shuma zwithu, nga mulandu wa mitambo yeneyo.

ya inthanethe ine nda i ḓivha, ndi mitambo ino fana na vho FIFA na miṅwe. mitambo i no yelana na dzi nndwa hune ha vha hu tshi khou lwiwa. Mitambo i fanaho na mitambo yo no yelana na zwa bola, mitambo yo no elana na zwe zwi zwa, zwa miṱaṱisano ine yavha i hone kha dzi internet. Ndi zwiṅwe zwa mitambo ine nda i ḓivha ine yo yo ḓalesa, vhathu vhanzhi vha ḓi wana vha tshi khou dzhenelela khayo. I fana na mitambo yo no fana na mitambo ine ya vha u tshi khou, u u u khunguwedzo kana hu zwithu zwine vhathu vha vha vha tshi khou tamba vha vhanzhi.

Ndi zwone. Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba video game. Nda nda nda i takalela nga maanḓa, nda wana ndi tshi khou ḓiphinesa. Fhedziha tshe tshenzhemo ine nda vha nayo nga hayo ndi uri, u a i tamba tshiṅwe tshifhinga wa wana ḽi tshikovhela u si khou kona, u songo ita tshithu. U songo kona u shuma, kana u kunakisa nnḓu ine wa dzula khayo. Kana u ita zwiṅwe zwithu zwa vhuṱhogwa zwine wa tea u zwi ita, zwo teaho uri zwi ite ḽeḽo ḓuvha. U ya wana u sa koni u zwi ita nga mulandu wa uri, u vha wo no dzhenelelesa kha dzi video games une wa wana u si tsha kona u bva khadzo. Ndo no ḓi wana ndi khadzo lwo no fhirisa lunzhi, ndi na khaedu ya uri ndi sa kone u bva.

Tshenzhemo ine nda vha nayo zwi tshi ḓa kha u tamba dzi video games ndi uri, dzi na nḓila ya u ita muthu uri a sa tsha kona u takuwa, a ita zwiṅwe zwithu. Kana u shuma, kana u ṱhogomelana na zwiṅwe zwithu zwine wa tea uri u zwi ṱhogomele. Dzina nḓila ine muthu u a kona uri a dzule a tshi khou tamba dzone, tshifhinga tshoṱhe. Zwi ita, zwi na dzema, zwi ita uri muthu a vhe na dzema ḽa uri, a dzule a tshi khou tamba dzi video games. Dzone dzi video games ndi dza vhuḓi dzi a borolosa muthu, uri muthu a songo vhesa na vhuludu. Fhedziha dzi dovha dza vha dzine dza vha na u ṱuṱuwedza u vhubva na, u ṱuṱuwedza muthu uri a fhedzisele a si tsha kona u ita tshiṅwe tshithu, nga nnḓa ha u tamba game.

Hune vhathu vha ya vha tshi ṱoḓa u tamba dzi vi dzi video game kana dzi game kha inthanethe, musi muthu a tshi khou ṱoḓa u tamba game, u ya kha website. Kana a ya kha siaṱari ḽene ḽo ḽa heneyo kha hene he henetsho tshiimiswa, tshine tsha vha tshi khou nekedzhe netshe netshedza servi, tshumelo ya ya heneyo game. Hune wa wana uri hu na dzi, hu na masiaṱari manzhi o itiwaho, a ne a a, o to sedzanaho na zwezwo zwa zwa vhu ḓi mvumvusi. Zwa uri vhathu vha kone u tamba dze ne dzo dzi game kha internet. Hune wa kona uri u kone u u u vha na subscription, u kone u shuma, u kone u dzhena tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, u tshi ṱoḓa u dzhena, uri u kone u swikelela dze dzo dzi game kha heneyo siatari ḽa heneyo khamphani.

Mutambo kana game ine ndi nga ṱuṱuwedza uri vhathu vhaḓi wane vha khou tamba ndi mutambo wa bola, u no yelana na FIFA. Ndi yone mitambo ine nda i takalelesa. Ha dovha havha na mitambo kana dzi game dzine dza yelana na dzi goloi . Hune ha vha dzi goloi dzi tshi khou ṱaṱisana. Dze ne dzo na dzone dzi . Dzi a swika hune dza mvumvusa, ndi dzone dzine ndi nga vhudza na muṅwe uri anga kona u dzi tamba. U fana na vho Midtown Madness, ndi dzone dzi game dzine ndi nga takalela u dzi ita, nda nda takalela u dzi tamba. U fana na dziṅwe dza WWE, dzine dza vha dzi hone kha inthanethe dzine uya kona u dzi tamba, hu tshi khou lwiwa.

Nṋe ndi vhona unga zwivha zwi zwavhuḓi uri muthu a dzule a tshi khou tamba mitambo heinoni yo nonga dzi geimi dza dza dzine dzavha dzi khou tambiwa kha luṱingo online, sa izwi ri tshi sedza zwa mutakalo zwi ita uri masiandoitwa anga vha uri uḓo wana muthu wa hone asi tsha ita nḓowenḓowe kana nyonyoloso kana a si tsha shuma miṅwe mishumo ya vhuṱhongwa ine ya ḓovha i kho tea uri ai shume hanefho hayani, kana huṅwe kana mushumoni arali hu muthu ono shuma. Zwino nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi uri tshiṅwe tshifhinga muthu a a fhedze tshikhala tshilapfhu a tshi khou tamba mitambo heneyi, heneyi ine ya tambiwa kha dziṱhingo ndi vhona zwi si zwavhuḓi kha mutakalo wa muthu, sa izwi hezwo zwithu zwi tshi ita uri muthu avhe mubva asi tsha kona uita tshiṅwe tshithu a dzule a tshi khou tamba yeneyo mitambo, ono vha ono vha na dzema ḽa mitambo heneyo.

Ee puḽatifomo dzine wa kona u dzhena wa tamba dzi geimi dzenedzi ndi dzo vhalaho vhukuma, huna puḽatifomo dzine dzavha nga fhasi ha dzi E A games dzine dza fana na vho fifa dzine dzoya ngau fhambanana dzine havha utshi khou kona u tamba dzibola dzine uvha u tshi khou tamba dzi bola dza mashangoni a nnḓa, uvha u khou kona uḓi mvumvusa. Havha na dziṅwe dzine dzivha dzi tshi khou yelana na dzine dzavha nga fhasi ha W W E dzine wavha u tshi kho kona u tamba dzi nndwa dza dzino yelana nadzi wrestling, havha na dziṅwe dzine dzivha dzi tshe nga fhasi ha E A games dzine dzavha dzi tshi khou dzi dza dzi goloi hune dzi goloi dzavha dzi tshi khou dzi tshi khou ṱaṱisana hune dzi a mvumvusa vhukuma ndi dzi puḽatifomo dzine nda dzi ḓivha na dziṅwevho.

Dzi geimi dzine nda fhedza tshifhinga ndi tshi kho dzi tamba kha luṱingo, ndi dzi geimi dzino yelana na nadzi goloi dzine dzavha dzi tshi kho reisa kana dzivha dzi kha midzhayo, zwine hezwo zwithu zwi a nthusa u awedza nyana muhumbulo ndi vha ndi tshi khou ntsha nyana muhumbulo wanga kha zwa mushumo, kana u awela kha mishumo ine nda vha ndi khou shuma wone. Ndi vha ndi tshi khou ḓi mvumvusa ṋamusi kana ndi na mutsiko nyana, ndi a kona uvha ndi tshi khou tamba dzenedzo dzi geimi uitela uri ndi kone u u onyolosa muhumbulo wanga, ivha i nḓila yau dzhia kufhinga kuṱuku kwa u awela kha mushumo hune nda ita vhuṱanzi ho fhelelaho uri zwi songo vha dzema.

Ee, vhukonani ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou fhaṱa, zwi tshi kha uḓa zwi tshi khou ḓa kha uri zwenezwi u tshi khou u tshi khou tamba dzi geimi dzenedzo online, zwi ita uri u kone u ṱumana na vhaṅwe vhane vha vha na vhone vha vha tshi takalela kana vha khadzo, vha tshi tamba dzedzo dzi geimi hezwo zwi ita uri ri kone uri rivhe tshithu tshithihi ri kone u davhidzana nga nnḓa hau davhidzana ri kone uri ri tambe geimi nthihi muṅwe a henengeyi hune avha hone, na nṋe ndi ngeno hune nda vha hone. Fhedziha ri tshi khou tamba mutambo muthihi une wavha wo ṱumanyiwa nga inthanethe, zwine zwa amba uri rivha ri khou tamba mutambo hoyo ri tshi khou ṱaṱisana na muṅwe ane avha a kha ḽiṅwe sia ane avha a huṅwe, fhedziha ri tshi khou tamba mutambo muthihi ro ṱumanyiwa nga inthanethe ri tshi khou tamba online zwivha zwi zwavhuḓi.

Geimi ine rai takalela nga maanḓa musi ri tshi khou i tamba online ndi ya fifa, ine ravha ri khou kona u tamba bola na vhaṅwe vhane vhavha vhatshi kho tamba vhanga haningei hune vha vha hone, ha dovha havha na na geimi yono yelana nadzi mental comment dzine huvha hu tshi khou lwiwa ria kona uri ri ṱumane muṅwe a tambe anga haningei hune avha hone riṋe ringa ngeno. Hezwo zwithu zwi ita uri vhukonani vhu vhe vhuhulu saizwi huvha huna zwithu zwinzhi zwine ravha ri khou ṱangana nazwo kha heneyo geimi zwine zwa ri ita uri ri kone u shumisana naho huṅwe hu tshi vha na dziphambano, nga mulandu wa uri geimi heneyo ivha i tshi khou ṱanganyisa na zwithu zwono yelana na uri huvhe nau lwiwa, huṅwe huvha hu tshi khou huvha hutshi khou ita huvha hu tshi khou itea zwithu zwino fana nau ṱaṱisana, zwino arali hu tshi khou ṱaṱisaniwa hu tea uvha na muthu ono wina.